Into endiyithandayo kukuba ndinceda abantu bakuthi. Okwesibini, ndifunda lukhulu kulo msebenzi. Izinto ezinjengendlela abantu abaziphatha ngayo. Indlela abantu abathetha nabanye abantu. Indlela abaphendula ngayo.

Urhulumente angafaka iibhasi kwiilokishi ngeelokishi okanye kwiilali ngeelali. Ezi bhasi eziza kuthi zincede abantu abadala ukuze bangahlupheki xa ngabe befuna ukuya esibhedlele. Ingabanceda kakhulu loo nto leyo, kangangokuba abasoze basebenzise imali yabo yokukhwela.

Ibuhlungu kakhulu into yokuba kubekho umlo wonooteksi ube wena ufuna ukuya emsebenzini okanye edolophini. Iba ngathi oonotekisi abasicingeli thina bakhweli.

Ukukhwela inqwelomoya xa usiya kwindawo ekude kumnandi kakhulu kangangokuba uthi ufika kuloo ndawo ufike udiniwe kwaye ungasafuni kwa nto. Inqwelontaka okanye inqwelomoya iyakhawuleza noba indawo se ikude ifika ngokukhawuleza, ayifani naxa ukhwele ibhasi okanye ukhwele itekisi.

Into endingayenza kukuba ndicele umqhubi ukuba ehlise isantya ngoba akalayishanga imishini, ulayishe abantu. Kubalulekile ukuba abantu bafike kwiindawo abaya kuzo besaphila.

Molweni bhuti wam, ndicela ukuba nilungise le mpazamo niyenzileyo kwitikiti lam. Mna bendithenge itikiti eliya eGqeberha. Nina nenze impazamo xa nindithengisela itikiti, nandithengisela itikiti eliya eThekwini. Ndicela niyilungise ke le mpazamo ngokukhawuleza ngoba ndifuna ukuhamba kwaye ndifuneka ngentsimbi yeshumi eGqeberha.

Into endingayenza kukuba ndiyokukhangela itekisi ngoba ndiyayazi itekisi iza kukhawuleza ifike kwaye iza kulenza ixesha. Ndenzela into yokokubana ndifike kwangexesha apho ndiya khona.

Mna ndikholelwa ekubeni umntu makathethe inyani ukuze akwazi ukufumana uncedo. Xa ngaba engathethi nyani asikwazi kumnceda.

Sisi, ayilunganga into yokokubana unukise ibhasi yonke ngomsuzo. Kukungahloniphi bantu oko. Into ekufuneka uyenze xa ngaba unengxaki yesisu esigcwele umoya, zama ukuya ezivenkileni uyokuthenga iEno.

Into endingayenza kukuba ndimcele ukuba athenge isipreyi ukwenzela ukuba imoto yakhe inuke kakuhle, inuke kamnandi. Enye into endingayenza kukuqala intetha enesihloko esihambelana nokungahlambi.

Into endingayenza kukuba ndijonge umntu endiqhele ukukhwela naye mihla yonke, ndiboleke imali kuye, ndimchazele isimo endiye ndahlangabezana naso. Kungenjalo ndingacela omnye wabaqhubi beeteksi ukuba andikhwelise ngenjongo yokuba ndakumbhatala imali yakhe xa ndibuya emsebenzini okanye ngengomso,

Into enzima ngalo msebenzi ngumgama omde owuhambayo uqhuba. Loo nto yenza ukuba nezintso zakho zingasebenzi ngokohlobo ekufuneka zisebenze ngalo ngoba uhleli phezu kwazo, uzicinezele.

Urhulumente wasekhaya kwidolophi endihlala kuyo uye waqasha oonogada abanintsi esenzela into yokokubana kumgaqo nomgaqo kubekho unogada ogade abahambi ngeenyawo, ukwenzela ukuba baphephe, bakhuseleke kwaye bonwabe.